Kwiingoma zakudala kwakusetyenziswa amagubu kodwa ngoku awasasetyenziswa. Sekusetyenziswa ezi zixhobo zobuxhakaxhaka beteknoloji ngoku entsha.

Ndicinga u-rainbow nation uthetha ukuba sonke singabantu besizwe esinye, sonke singabantu besizwe esinye, sibumbene, siyathandana akukukho ocalula omnye.

Imvumi ethetha isiXhosa ebendiyithanda ibinguZahara, uZahara ebesithetha isiXhosa umntwana womntu, esithanda futhi ezithanda naye, ethanda neengoma zakhe. Ndithanda yonke into ngaye, umculo wakhe wesiXhosa, ubuyena nje yonke into engaye bendiyithanda.

Ngelishwa lam andizazi ke iintsimbi esizinxibayo neentsingiselo zazo kwaXhosa, ndazi nje isicangca esiyinekleyisi esinxitywa ngoomama. Ukuba sithetha ukuthini andisazi.

Ndingumntu okhulele edolophini eKapa. Ngoko ke andinalo ibali elichulumanincisayo okanye elihlekisayo elimalunga nemfuyo ezilalini, njengoko ndikhulule edolophini, ndazi ubomi basedolophini, hayi obasezilalini.

Owu! Umtshato wesiNtu, owu! Wawumhle ke kumbejembenje kuntle nje yonke into, kunxitywe imibhaco, kunxitywe iintsimbi, kuculwa iingoma zesiNtu. Eyona into endandiyithanda phaya sisinxibo sabo neengoma zabo, owu! Bacula kamnandi kwaye banxiba kakuhle, bebahle bechulumancile abantu ebabezimase lowo mtshato.

Utata kaloku ukuze aqinisekise ukuba umntana, udlala indima ebomini bomntana makaze akhe ibhondi nomntana, adlale naye abe khona nje ebomini bomntana noba akaphangeli. Loo nto ayikho ngemali ukuba nje ungachitha ixesha nomntana wakho wenze izinto udlale, wenze zonke ezo nto umntana azithandayo, ndicinga uba fanuba loo nto ithetha lukhulu emntaneni. Eyosapota ke ngemali iza mva ngoba kaloku eyona nto abantwana abayifunayo ebazalini luthando, ngaphandle kwalo ke ayikho enye into.

Kaloku thina kwaXhosa sikholelwa kwizinyanya. KwaXhosa sikholelwa kwizinyanya, sikhonza izinyanya okanye sikholelwa kwizinyanya. Kwinkolo ke yobuKhristu, bakholelwa kwiBhayibhile ke bona ke, nooDavide, iBhayibhile esingayaziyo noba yayibhalwe ngubani. Mhlawumbi yayibhalwe zizinyanya zabelungu, andazi nam. Kodwa ke, nabo ke kwinkolo yobuKristu bakholelwa kweyabo nathi kwaXhosa sikholelwa kwizinyanya zethu.

Abantwana bakwaXhosa abalulahli ulwimi lwabo lwenkomo, lwenkobe ngenxa yokuba efunda ngesiNgesi. Ulwimi lwethu lesiXhosa luyinxalenye yobomi bethu, luyinxalenye yethu, asilulibali ulwimi lwethu ngenxa yoba sifunda isiNgesi. IsiNgesi ke ayisosethu, lulwimi-mboleko, lulwimi esilubolekiweyo. Koko ke asinawukuze silahle imbo ngophoyiyana.

Hayi, kunganzima kakhulu ke xa kunofundiswa ngesiXhosa kwiiyunivesithi kuba kaloku kwiidyunivesithi kugcwele iintlanga ngeentlanga nothi zonke iintlanga zithetha isiXhosa. Abanye abasazi nokusazi isiXhosa. Yiloo nto ndisithi kunganzima kungaqhekekwa phakathi, akunolunga uba makafundwe ngesiXhosa ngaphandle kokuba kofundiswa ke amaXhosa ke ngesiXhosa kodwa ke zona ezinye iintlanga, andiqondi uba zingavuma uba, ufundiswa ngelwimi lwesiXhosa ezingalwaziyo.